Kuqakathekile bonyana abantu abalupheleko batlhogonyelwe emakhaya wabo, ngombana kuba lula lokha nabatlhogonyelelelwa lapha endaweni ebayijayeleko, begodu lokho kwehlisa ukubhadela. Imali ayiphumi kangakho, kwesithathu kukobana, kuba lula bonyana abangani bakhe, nawo woke umuntu ajayelene nabo bambone nofana bamvakatjhele.

Ubudisi obandise ukuqalana nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko. Ubudisi bokuthoma ubudisi bemali. Khumbula lokha umuntu nakalupheleko, ukugula amalwele nokugula kuba kunengi emzimbenakhe, ye-ke kufanele abone udorhodere. Esikhathini sanamhlanjesi, ukubona udorhodere kubiza khulu kezemali. Ubudisi besibili kukobana umuntu olupheleko utlhoga isikhathi, utlhoga ukutjhejwa begodu abantu abatlhogomela abantu abalupheleko bagcina bangasenaso isikhathi sokobanyana bona bazitjheje. Ubudisi besithathu ukuthi abantu abatlhogomela abantu abalupheleko, bagcina sebane-stress, ngenca yokuthi kubudisi ukubona umuntu omthandako agula njalo.

Imiphakathi ingabasiza abantu abalupheleko, abanakelelwa emakhaya ngokobana babavakatjhele njalo, ukunciphisa isizungu kibo, nokuthi bacabange khulu. Kwesibili bangabarhelebha ngokobana, ba-volunthere ukubahlambisa, ukubaphekela nokubaphekelela ngeemtholapilo nofana bahlanganise abomakhambangendlwana bamanesi ukuthi beze bazobalaphela emakhaya.

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa ngokuthi babafundise bonyana abantu abalupheleko kufanele badle ini, bangadli ini. Bababandule nangokuthi babafundise ngamagulo avamileko ukuthi abambe abantu abalupheleko, begodu babuye babafundise nangokUberegisa i-First Aid, ukuthi lokha

Abasebenzi abasebenza ngabantu abalupheleko, bangabandulwa ngokubafundisa ngokudla, okufanele kudliwe babantu abalupheleko, ukuze bakwazi ukuqinisa amathambo. Babuye bafundiswe ngamagulo avamile ukubamba abantu abalupheleko nokuthi niyiberegise njani i-First Aid.

Iye amatlinigi wabomakhambangendlwana ayafika azokurhelebha abantu abalupheleko nabantu abakhubazekileko.

I-HIV yi-Human Immunodeficiency Virus yigciwani elingena ngokuthathelana kwegazi, lokha abantu nabaya emsemeni bangasebenzisi ijazi. Nalokha abantu nabatjhenjisana ngamanalidi, nalokha umntwana nakabelethwa ngunina onegciwani nofana amunya kuye. Igciwaneli lenza bonyana amasotja womzimba angakghoni ukulwa namanye amagulo angena emzimbeni.

I-AIDS yi-Acquired Immunodeficiency Syndrome, isteji sokugcina se-HIV, begodu kulapha amasotja womzimba sekamotjheke khona. Ukubona ngani bonyana sewusestejini sokugcina se-HIV, ukubona ngalokha nawuya njalo e-toilet nofana endlini encani. Ukubona ngalokha nawuloku ujuluka, nawehla emzimbeni, nawuphelelwa mamandla njalonjalo.

Umuntu igciwani leli ulithola lokha nakaya emsemeni angaberegisi ijasi, nofana lokha nabatjhentjhisana ngamanalidi, nofana umntwana esibhedlela nakabelethwa ngumma onegciwane, nofana lokha nawuthinta igazi lomuntu onegciwane makalimeleko.

Umlayezo engawupha umuntu okuqeda ukuthola bonyana utshwayeleke ngegciwane le-HIV and AIDS, kukuthi akhambe aye etlinigi bazokwazi ukumnikeza imitjhoga, egongobaza igciwani begodu athome adle ukudla okunepilo.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV, angaya etliniga ayokuthola amapillisi abizwa ngokuthi ma-ARV's.

Abantu bangaziphephisa ekutholeni igciwane ngokuthi lokha nabaya emsemeni baberegise ijasi lakamkhwenyana ekubizwa ngokuthi yi-condom, ngesiNgisi, nokuthi lokha nabayokuphatha igazi lomuntu bafake ama-glove, nangokuthi bangatjhentjhisani ngamanalidi.

Iindlela ezingenza bona kube lula bona ama-embulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana, kukwakhiwa kwamatlinigi ngemiphakathini, begodu nokubeka iimphawo zeendlela. Ukulungiswa kweendlela, kanye nokusebenzisa itheknoloji ebizwa nge-GPS bonyana bakwazi ukuthola indlela lula.

Eendaweni zangemakhaya iye basathathelwa ehloko, kodwana eendaweni zangemadorobheni abalaphi bendabuko abasathathelwa ehloko. Abantu nabagulako sebaziyela etliniga, begodu abantu bendabuko bamalanga la, abasakwazi ukulapha njengalaba bakade.

Awa, akukafaneli bonyana iinhlahla zesintu zifakwe emtholapilo, ngombana iinhlahla zesintu azikahlolwa bodorhodere, bona zikulungele ukulapha ubulwelwe, ebulatjhwa bodorhodere beskhuwa.

Awa angikholelwa bonyana iinhlahla zesintu zingalapha ukugula kwamalanga la, ngombana iinhlahla zesintu azikahlolwa begodu angeze zalapha amagulo njenge-HIV, ikankere kanye neswigiri.

Bangakhuthaza umnyango wezepilo bonyana bathome baberegisane nabalaphi bendabuko, begodu bathathe iinhlahla zabalaphi bendabuko, bayozihlola bebabafundise nokobana bangarhelebhana njani nabo, nokuthi bambona njani umuntu otlhoga isibhedlela.

Iye ihlangano eyengamele zepilo ephasini, i-World Health Organization, iyayenza imizamo ngokugcugcuzela ukuhlolisiswa iinhlahla zesintu, begodu ngonyaka ka-two thousand and two, nangonyaka ka-twenty fourteen ihlangano le, beyifundisa amanye amazwe ukuthi bangasebenzisa njani iinhlahla zesintu, nangokuthi zizokufakwa njani emtholapilo.

Into engasiza ukufaka iinhlahla zesintu msinyana emtholapilo, kukobana ihlangano yezepilo ithumele abantu abazokuhlola iinhlahla zesintu, begodu beyifundise nabodorhodere kanye namanesi, bonyana iinhlahla zesintwezi zingasetjenziswa njani ngokuphephileko.

Ngicabanga bonyana kufuze iinhlahla zesintu zibe ngamabhodlelo, neempakana njengeenhlahla zesimanjemanje, ngombana lokho kuzokurhelebha bonyana umguli akwazi ukukhumbula bona isihlahla lesi nje ngesani, nokuthi siselwa nini nanini, ngombana nasiphuthelweko ngephepha, akusi kanengi bonyana umguli akhumbule, begodu angekhe abone ukuthi siselwa nini nokuthi ngesani.

Ngicabanga bonyana abonesi nabodorhodere ematlinigi, kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu, ukuze banganikeli iinguli iinhlahla ezingakhambiselani nalokho okubaphetheko.

Iye ngibona bonyana eembhedlela kufanele abodorhodera basizane nabelaphi bendabuko, ngokhunye ukugula, ngombana akusingikho koke ukugula okufuna abodorhodere besikhuwa, okhunye ukugula kufuna abodorhodere besintu.

Kungaba kuhle bonyana abodorhodere, amanesi, kanye nabalaphi bendabuko babe nobudlelwano, ukuze nawuya kubalaphi bendabuko, umlaphi wendabuko akwazi ukukutjela bonyana lokhu ukugula okukuphetheko kufuna bonyana uye etlinigi. Nalokha nawuye etlinigi, udorhodere akutjele ukuthi ukugula okukuphetheko kufuna umlaphi wendabuko

Ngicabanga bonyana zibekwe ngokwahlukana kwazo, ukuze kuzokurhelebha nabo laba amanesi anikelana ngemitjhoga, ukuthi bazi bonyana umguli onje nakathole isizo

Iye kusazokwenzeka bonyana imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma, ngombana kamanye amazwe sebathomile, begodu lokho kuzokwenza izinto zibe lula.

Ikambiso ekufanele ilandelwe ekubambisaneni kwemitholampilo nabalaphi bendabuko, kukobana abelaphi bendabuko kufanele batloliswe bona basebenzisana nemitholapilo, begodu abaguli ngibo ekumele bavume bonyana bazokuhlolwa belaphi bendabuko, nofana bazokulatjhwa belaphi bendabuko.

Awa imitjhoga yesikhuwa kufanele ihlale emtholapilo, bese umlaphi wendabuko nakabonako bonyana umguli wakhe ufuna

Ekufanele enze isiqiniseko sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana yihlangano yezepilo.

Iye kunamanye amazwe asebenzisa iinhlahla zesintu, begodu bazifumana etliniga.

Ukuthi amarherhetjha neentolwana zihlolwe, bese zinikelwa abodorhodere bangaphetjheya, nabo bazihlole babone ukuthi zikhambiselana nesiko labo nofana nesintu sabo, kodwana kanengi abantu abahlala ngaphetjheya bamakhuwa, begodu abakholelwa ezintweni zesintu.

Isizo elirhabako kulokha, umuntu nakatlhoga isibhedlela msinyana ngokurhabekako.

Umraro kungaba kukobana akunamali eyaneleko bonyana kungakhiwa iimbhedlela emaplasini.

Umraro ungararululwa ngokobana amapholisa enze adlale indima yawo yokubopha iinlelesi ezingahle zebe iinkoloyi begodu ikoloyi enyenenye izokuba nomgadi wakhona.

Kungenza ngiphatheke kabuhlungu khulu lokhu. Ngombana lokho kutjho bona abanandaba begodu ngekhe babe nelwazi bonyana eembhedleleni eembhedleleni zakarhulumende siphatheka njani nokuthi iimbhedlela zakarhulumende abantu ziyabanakekela nofana benza izinto ezirerhe na.

I-embulensi nayiphuma esibhedlela iyalapha ibizwa khona kufanele bonyana ikhambe iphekelelwe mapholisa lokho kungenza bonyana kubelula khulu.

Angicabangi bona lokho kungaphulangula imijeje emide emtholapilo. Ngombana abantu abahlala eendaweni ezisemaplasini abakwazi ukusebenzisa i-internet begodu nabogogo nabo abakwazi neemfowunu ezine i-nternet nabomaliledinini abane-internet abanabo.

Kufanele kusolwe abantu besibhedlela ngombana lokha nakufika abantu abajamisa umjeje. Kufanele ngabe laba abazokuthatha amapilisi kuba ngibo abajamako bese laba abagula khulu bangeniswe kuthome ngabo ngabo kuthonywe ngabo.

Kanengi iimbhedlela zakarhulumende abaphathi abantu kuhle begodu nabasebenzi bayatjhoda. Lokhu okubangela bonyana abantu boke abagulako bangatjhejwa boke ngesikhathi sinye begodu abantu abasebenza eembhedlela abakwazi ukukhuluma neenguli bakhuluma umathanda. Yeke iimbhedlela eziseqadi banetjhejo begodu abodorhodera nofana amanesi asebenza khona manengi.

Iimbhedlela ezizijameleko ziimbhedlela lapha ubhadela khona begodu azikho simahla.

Ngicabanga bona lokho kungabalula begodu angekhe kumotjhele abantu isikhathi nofana abaguli isikhathi.

Ngombana ngezesizo elirhabako lapha ababizwe khona ungathola bonyana kunomuntu otjhela ngaphakathi ngendlini nofana kuyatjha.

Abanye bahlala ngema-ofisini wabo nofana emsebenzini balinde umtato ovela ebantwini la kutjha khona. Kanti abanye bafundisana nomphakathi iindlela zokuvikela umlilo nokuthi benze njani nasele kunomlilo.

Iqakathekile ijinifomu yabacimimlilo ngombana ibavikela bona bangatjhi. Ibavikela kumakhemikhali nentuthu nentuthu ebangwa mlilo begodu iqakatheke ngokobana abantu bakghone ukubona bonyana iincimamlilo sezifikile.

Ngicabanga bona kufanele ubabize lokha nasele ubhalelwa kuwulawula kodwana umncani ungakghoni ukulawula ungabafowunela nofana lokha nawunganazinto zokucima umlilo ungabadosela mtato.

Babona ngokusebenzisa izinto zobuchwephetjhe, babona nange nangomnuko nofana iphunga babuye babone or babuye babone ngamamakhi womlilo nokuthi indlela umlilo utjhaye ngayo.

Iye, nange izintwezo abazithinthako zibamba utjani nofana zibamba into evutha msinya lokho kungabanga umlilo omkhulu.

Kumele kube nesikhala esihlukanisa umtlhatlha wami nomtlhatlha womunye umuntu wakamakhelwana ingasi kube imitlhatlhana le ihlangene.

Abacimi bomlilo bangasebenzisa isistepisi nofana basebenzise amaphayiphu anamandla.

Kufanele bona unawo amathulusi wokuhlala uphephile ekulumatheni komlilo. Uhlolisise bonyana kungaba khona izinto izinto ezingabamba ezingalumatha umlilo ngekoloyinakho na.

Ngingabiza umphakathi ngizame sizame ukucima umlilo ngaphandle masisalinde abacimimlilo.

Ukuhlolisisa ukuphefumula kwabo.

Iye, uvumelekile bona ungaje uraga nokucima umlilo solonkana bangakafiki.

Ngingamkhalima ngokuthi usorhulu kumele athole umuntu onelwazi ngegezi begodu angathomi asebenzise igezi leyo ngaphandle kokuthi athole umuntu loyo.

Umlilo ngombana umlilo wegezi uba mkhulu nawuthela ngamanzi. Yeke kufanele usebenzise ihlabathi ukuwucima.

Ngaphambi kokobana uphume ngayo ikoloyi. Kufanele uhlole bona zoke iinsetjenziswa zekoloyi ziphelele begodu ube nezinto ezivikela umlilo.

Kufanele bona abe nento nasiya esiyibiza ngokuthi yi-fire extinguisher.

Umphakathi ungabiza abantu abantu abacima umlilo bazokufundisa abantwana ngobungozi bokudlala ngomlilo begodu umphakathi ungathi ungahlala ungabeki umlilo phasi lapha abantwana bafikelela khona.

Iinkhukhula lizulu elikhulu.

Iinkhukhula ziba seendaweni eziseduze namanzi nofana eendaweni ezisentabeni.

Iye, kungaba yingozi ngombana ungakhamba namanzi nofana ungakghanywa namamanzi lokha nangabe awukwazi ukududa.

Kuqakathekile bona basiwe emtholapilo ngombana kungenzeka bona bangenwe makhaza wamanzi nofana amanzi lawa abalimazile nangokuthi kumele kuhlolwe ngokomkhumbulo ngoba ukulahlekelwa yindlu akusimnandi.

Singakhamba ngeemveni eziphezulu nofana sikhambe nabantu abanengi bonyana singabahlangula sibathathe phezu kwentaba sehle nabo phasi ukuze bazokuthola ikoloyi ebalindileko.

Nawuyokweqa umlanjana uye entabeni ekulu kufanele wephathe amanzi wokusela endleleni begodu umbatha amabhudzu.

Into efanele sikwenze ukobana sithole umuntu onekoloyi amthathe amgijimisele ngemtholapilo nofana ngesibhedlela.

Abantu bakwaKabini ngibo ekufanele bona babhadele iindleko zokufundela ngobutjha nofana bafake isibawo kurhulumende.

Kuqakatheke ngokobana bayakwazi ukuthi. Kuqakathekile ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo, ngombana bakwazi ukujayela isimo nofana kubalula ukuthi lokha bavakatjhele nabangani babo mabasemakhaya wabo.

Abantu abatlhogomela imindeni yabo emakhaya, baqalana nobujamo bokobana abasitholi isikhathi esaneleko bonyana nabo bazitlhogomele. Begodu bangaphathwa kugandeleleka komkhumbulo, ngombana kubudisi ukubona umuntu omthandako nofana umuntu omthandako agula.

Ingabasiza ngokobana ibaphekele, babavakatjhele begodu babakhuthaze bona babakhuthaze ngekugula kwabo, bebabarhelebhe nangokuthatha amapilisi emtholapilo.

Abasebenzi abasebenza ngabantu ngabantu abalupheleko bangabandulwa ngokobana, babafundise ngokugula lokho okuphatha abantu abalupheleko. Begodu bangabalandula ngokobana bangabalandula ngokobana, babafundise nangamapilisi abawathathako.

Kuqakathekile ngombana abantu abalupheleko kade baphila emhlabeni begodu begodu wokumuntu kufanele ahlonitjhwe, ingasi abantu abadala kwaphela.

Iye, ayafika kodwana athatha isikhathi bona afike, bafika kanye ngonyaka.

Umraro kungenzeka bonyana imali ayikho kuhle kurhulumende, nofana urhulumende akathathi abantu abahlala emaplasini, akabathatheli ehloko abantu abahlala emaplasini.

Ungararululwa ngokobana iinkoloyi zemtholapilo, abomakhambangendlwana baphekelelwe ngamapholisa ngemveni zamapholisa qobe lilanga.

Lokhu kungikwatisa khulu, ngombana abokulumende akazi nofana ababoni bonyana abantu bahlukumeza kangangani eembhedlela zakhona begodu ngekhe babe nendaba ukuthi batlhogonyelwe, kuthi abantu bangekhethu batlhogonyelwe.

Isisombululo kilokhu kukobanyana ize qobe yikoloyi ye-embulensi, kumele iphekelelwe yiveni yamaphoyisa.

I-HIV yi-Human immunodeficiency virus, ingogwana engena ngekwegazi.

I-AIDS i-Acquired immunodeficiency syndrome.

Umuntu angathola i-HIV and AIDS ngokuthi alale nomuntu angakasebenzisi ijasi lakamkhwenyana, nofana angayithola lokha nakarhelebha umuntu onayo angakafaki ama-hand glove, nofana angayithola lokha nakenzani, angayithola ngokwegazi.

ngingamupha umlayezo wokobana, akhambe aye ngemtholapilo ayokuthatha amapilisi begodu adle ukudla okunepilo.

Amagadango angathathwa mumuntu oceda ukutshwayeleka, kobanyana agijimele ngemtholapilo begodu ayokuthola amapilisi, nakusese nesikhathi bangakghona bonyana ingogwana le bayitjhabalalise.

Umuntu ongakatshwayeleki nge-HIV, angakuthathela umsebenzi obegade uwufundele,

Kulungiswa kweendlela begodu ngakwenza bonyana lokhu ama-ambulensi angene lula eendaweni

Emadorobheni iye iyaphungula imijeje emide emitholapilo kodwana emakhaya ayiphumuli, ngombana abantu bemakhaya abazwani netheknoloji begodu bafuna ukwenziwa izinto ezinengi.

Kufanele kusolwe isibhedlela, ngombana kufanele babuze bonyana bobani abagula khulu, bakwazi ukubapha isizo lamsinyana.

Ngombana iimbhedlela zabantu, iimbhedlela zakarhulumende ezinengi azitjheji abantu begodu iinsetjenziswa zakhona laphokhunye zinokutlhayela.

Ziimbhedlela lezi eziphethwe, ziimbhedlela lezi ezingabhadalwa ngurhulumende kodwana zibhadelwa isiguli lokha nakagulako.

Emakhaya iye bathathelwa ehloko kodwana ngedorobheni abasathathelwa ehloko.

Awa, akwafaneli bonyana zifakwe emtholapilo.

Angikholelwa njalo mara kodwana ezinye zingakghona ukulapha, kuyahluka ngamagulo amanengi abantu abawayela emtholapilo.

Ungabakhuthaza ngokobana lokha abantu nabaya ngemtholapilo, emtholapilo nabangakuboni ukuthi bona umuntu loyo uphethwe yini babathumele babathumele ebantwini kibodorhodera besintu.

Kamanye amazwe ihlangano le i-World health organization, iyenza imizamo bonyana iyenza imizamo bona iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko kodwana lokho kusengakafinyeleli ezweni lekhethu.

Ngicabanga bonyana into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo, kukuthi kube nabodorhodera besintu ngemtholapilo bazokuphengula abantu lokha nabagulako.

Iinhlahla zesintu kufanele zibe ngamabhodlelo njengeenhlahla zesimanjemanje, ngombana lokha naziphuthelweko omunye umuntu angekhe azi bona ngesani begodu zizorhuthuka.

Iye, abodorhodere nabo nurse ematlinigi, kufuze bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu.

Iye, ngicabanga bona eembhedlela kufanele abodorhodere basizane nabelaphi bendabuko, ngombana okunye ukugula akutlhogi bona uye ebedorhodereni besikhuwa kodwana kufanele uye ebalaphini bendabuko.

Angicabangi bonyana lo kumbono omuhle, ngombana iinyanga zamalanga lana sele zileya amala khulu begodu yoke into abayenzako bayenzela imali.

Awa, akukafaneli bonyana zibekwe ndawonye, kodwana kufanele zibekwe ngakelinye ihlangothi, nezesikhuwa zibekwe ngekwenye ihlangothi. Ukwenzela bona umuntu onikela iinguli imitjhoga, akwazi akwazi ukubona bonyana ngiyiphi yesintu ngiyiphi yesikhuwa.

Angicabangi bona imitholapilo izobambisana neenyanga nezangoma, ngombana amalanga lana iinyanga nezangoma azisathathelwa ehloko.

Ikambiso yokuthi ekufanele ilandelwe, kukobana abelaphi bendabuko babandulwe ukwelapha abaguli begodu bafundiswe nangokugula okuphatha iinguli.

Ngicabanga bonyana abelaphi bendabuko kufanele basebenzele eendumbeni, kanti abodorhodere nabonesi basebenzele emtholapilo. Bese kuthi lokha isiguli nasifikako sizokufuna ukulatjhwa, nakutlhogeka bona aye ebalaphini bendabuko bamthumele khona.

Eqinisweni ofanele bona enze isiciniseko, sokuthi imitholapilo nabelaphi bendabuko bayasebenzisana ngurhulumende wezamaphilo, nofana weembhedlela kanye namatlinigi nofana imitholapilo.